Ngicabanga ukuthi kona kuhle kakhulu ngoba kuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli. Ngiphinde futhi ngibe nombono wokuthi kwesinye isikhathi kuba kubi. Ngoba babuye bangavumeli ukuthi sigibele izimoto zemindeni yethu, sibe bathathe ukuya phezulu. Loko kugcina sekuholela ezingxabanweni kuze kufike ekutheni kulinyazwe kukhishwelwane izikhali. Okuyinto engenhle ukudala ingxabano emphakathini. Kubonakala engathi labaphathi baba nomona, bafune engathi konke okuhle kungaya kubona. Bafune engathi kungagibelwa amatheksi abo ngisho isidingo singekh. Kungasebenziswa izimoto zamakhaya. Bayigade imizila isidingo singekho, bafune ukukhokhelwa ngenxa yokuthi ezimotweni kunabantu ababili kuyaphezulu.

Hawu shembe! Yehheni naku sizofaka kanye nabagibeli. Siyacela mshayeli ukuba wehlise isivinini, wehlise ukugijima naku imoto yakho isizosiphosa . Kwenzenjani, wagijima kangaka, uphuthumani kangaka, kutheni ukuphuthuma? Ngoba phela izimpilo zethu zinye ayikho enye siyacela ukube wehlise isivinini. Mawungafuni ukwehlisa isivinini sesiyakubika kubaphathi bakho. Siyacela njengamanje usilalele singabagibeli, okwenzeka njengamanje asikuthandi futhi asithokozeli. Akuhle ukuhamba ngesivinini esingaka ehlisa ulaka lesivinini. Siyacela ukuba uthathele phansi, musa ukukhuphula umoya, ehlise umoya . Mese ushayela kahle sonke ukuze sifike siphephile emakhaya akukuhle ugijimisa imoto. Siyacela ukuba uhambe kahle.

Angivumelani nakho ngoba kubeka impilo yomphakathi encupheni, kuphinde kubeke impilo yabagibeli encupheni. Loko okwenzekayo makushiswa amasonto kungcolisa umoya. Kuphinde futhi kulimaza umgaqo ngesikhathi kushiswa amasondo umgaqo uyagumbeka uba nemgodi. Leyo mgodi iphinde ibe inkinga yahulumeni ngesikhathi sekulimala iy'moto abantu sebewu-claim-a. Be-claim-a iy'mali zokuthi imoto ilimale emgodini, kuphinde futhi uhulumeni athi meselungisa leyo mgodi. Kuthathwa kwemali ye-tax okanye ukuthi imali yentela, okuyinto engayinhle esuke ingekho kwizinhlelo okanye kwibhajethi. Kuyinto embi kakhulu ethikameza nokusebenza futhi okanye nokusebenzisana emgaqweni. Okugcina abantu sebefika ngeskhathi esingafanele emsebenzini okanye izikoleni kungasebenzeki kahle .

Amabhasi iskhathi esiningi awafiki ngeskhathi esifanele loko kuholela ekutheni ngigcine sengikhipha imali ngihambe ngiyogibela ikhumbi. Amabhasi mayefika endaweni yangakithi afika sekunabantu abasisusayo bathi sihleli ey'ndaweni zakho. Uthi mawuhleli kuthiwa, hawu sinezivakashi namhlanje, uzizwe engamukelekile okuyinto engeyinhle. Kuphinde nomqhubi okanye umshayeli usenabangani abenzile khona la ebhasini. Abakhulumelayo bagcine sebekhuluma kabi kube ney'nkulumo ezingahlali kahle. Kuningi okwenzeka emabhasini kunabantu abangakhokhi mebengena ebhasini ithikithi labo alishaywa. Okanye izigqebhezana sabo ayishaywa mangene mahhala. Kuthi noma sekuqhamuka u-ticket examiner bangawabheki awabo amathikithi kepha thina ukuthi ayafuneka ngenkani. Mawungenza iphutha ulilahle ungabe usenkingeni enkulu.

Ngithi mina akukuhle kuyasishaya kakhulu emaphaketheni, ikakhulu thina esisebenza imisebenzi yabantu bamabanga aphansi. Okanye abasazama impilo, okanye abasahlanganisa impilo. Ugcina umholo usuphelela emalini yokugibela, ugcina sewenza izikweletu ezingenasdingo. Baphinde futhi nabashayeli abathatheli ngisho kuthiwa ukushodi ngosheleni imbala abakuthathi. Bayashiya erenke usale umile bakutshele ukuthi uyasebenza. Bakhohlwe ukuthi umsebenzi owusebenzayo ukuholela imali encane nezidingo onazo ziningi. Kuphinde nemali yokugibela inyukile ngenxa kaphethiloli onyukile. Kuba kubi kakhulu kuzwele kushaye kakhulu emaphaketheni njengabagibeli kuyezwela.

Yebo, kwakuyi yibhasi elalibukeka selilidala kakhulu, lingekho ngisho esimweni sokuba semgaqweni. Uphinde nomqhubi walo wayehamba ngesivinini eskhulu. Loko kwaholela ekutheni ibhasi amagiya angabe esasebenza ngendlela, wama umshayeli wasitshela ukuthi emagiya awasasebenzi ngendlela. Amanye awusafakeki loko kwakuzoholela ekutheni sigcine sesingene eyingozi nezinye . Samcela ukuba hhayi akame eceleni sikwazi ukulinda elinye ibhasi. Noma asicelele ukuba sithathwe elinye ibhasi afonele abaphathi bakhe. Asicelele futhi nokuthi basifakele ibhasi elizosebenza ngendlela elisesimweni sokuba semgaqweni elinamasondo . Konke okunye ulungele okusesimweni sokuthi ibhasi libe semgaqweni, hhayi eselilidala elikade lalisebenza eseligugile.